Manyalo a a rulagantsweng ke setso sa ka, mme nna ke akanya gore ga e se gantsi a atlega gonne, motho o tlhopelwa molekane. Mme la o sa mo rate, gonne fela ke setso o tshwanetse go monyala, ka jalo e feleletsa nyalo e sa felele gope, le di kgaogano di nna dintsi.

Mo setsong sa ka, gwa go tlhokagala madi a lekana ka bo kete di le some a tlhano, gore ke kgone gore reka ka podi, ke kgone go reka dijo, ke kgone go reka le majalwa gore tiro e kgone go atlega.

Go nne gantsi batho ba ba nnang kwa toropong ba tswafa go apaya, ka jalo ba tlhopha go reka dijo tse di apewang ka bonako.

Ga go a siama, gonne setso re se fitlhetse ebile se re godisitse. Ka jalo, go nna kgatlhanong le sone, e nna tlolomolao ebile e nna e ka re o lenyatso.

Moaparo o aparwang mo meletlong, mo lefelong la rona thata, ke go apariwa tshega, makgabe, ka nako ya go keteka le go itumelela letsatsi la setso e leng heritage.

Nna ke rata papa ka malamogodu. Mme gore go jewe mo phitlhong, ke fela go leboga batho ba ba tlileng go thusa le gore ba seka ba tlhola ka tlala.

Ga e se go tsaya le go latlha setso, ke empa fela go tokafatsa se ka be se le teng, jaaka go oketsa bontle ba diaparo tsa setso, le go di tsenya mo fashion-eng, ka go di tokafatsa le go di dira dintle le go feta.

Ke dipina jaaka mmatswale tlogela dipitsa tseo. Mme, ke pina e leng gore fa e opelwa gantsi, batho ba ba itumela, ba keteka le monyadiwa le monyadi mo lenyalong la bone.

Go nna le mapodisi mo tikologong, go siame thata gonne go fokotsa bosenyi mo metsesetoropong, ebile go fokotsa le bonokwane le bogodu mo motseng. Ka jalo, mapodisi a thusa thata mo setšhabeng.

Ke dilo jaaka, go bolawa ga batho, go betelelwa ga batho le tshotlakako ya bana le basadi, ke yone thata e tshwentseng.

Rakgadi ke kgaitsadie kgotsa ke mogolowe rre. Mme mmangwane, ke kgaitsadie mme. Mme ba farologana jaana, rakgadi gantsi ke ene yo nkemelang fa ke ya go batla mosadi kgotsa ke nyala.

Motho fa a ikemiseditse lenyalo o ka mmona ka go dula le motho a le nosi a se matlho mantsi. Mme bo mme ga ba tshwanela go kopa lenyalo gonne, borre ke bone ba tshwanetseng go ithaopa go nyala baratani ba bone.

Gantsi mekgwa eo ya boeteledipele mo ditsong, e nyenyefatsa bomme. Ebile dikgwetlho ke gore, ba bona batho ba bomme e se tsoge e le baeteledipele. Ka jalo, ditshwanelo tsa bomme gantsi di a gatakakiwa gonne ba nyenyefadiwa gore ba ka se etelele pele.

Mo nameng e ke e ratang thata, ke rata wors-o, gonne e monate thata. Ebile e na le tatso e monate e e bayang pelo.

Gantsi e tlhotlheletsa gore mo lapeng kgotsa setšhaba, se tlhompane ebile se utlwane, ebile se tshele e le ngata e le nngwe. Ka jalo, Setswana se ruta le botho, le gore o dule o le motho yo o siameng. Yo o tlotlang ba bangwe, o setswe mo tseleng, ope a sa nyenyefatse ope kana o rre kgotsa o mme, re tlotlaneng.

Motaki yo ke mo ratang thata wa setso ke MmaAusi, gonne dipina tsa gage di a ruta ebile di a rotloetsa, ebile di kgalema thata bašwa ba segompieno gore ba se latlhe ngwao, setso.

Diaparo tsa setso, di ka tshela mmogo sentle le tsa fashion-e go nne gantsi, diaparo tsa setso ke tsa bogologolo. Mme ke fela, di a tokafadiwa gore di nne mo fashion-eng, ka jalo di ka tsamaya mmogo.